Xa uqhuba ibhayisekile, iingenelo ofane uzifumane naxa uqhuba imoto kukuba emsebenzini mhlawumbi ufika ngexesha okokuqala. Okwesibini awusebenzisi mali, awusebenzisi amafutha. Awuthengi mafutha for indlela, uyagcina imali xa usebenzisa ibhayisekile. Uphinde nomzimba uyalongolozeka ngoba iyafana ukuthi uthatha i-exercise xa xa uqhuba ibhayisekile uphangela ngayo.

Iingxaki inkampani nabathuthi ezidibana nazo, ukulibaziseka kokukhululwa kwempahla, iindleko eziphezulu, ukungaqondi kakuhle imithetho nemigaqo.

IRobben Island yaziwa kakhulu njengendawo apho uNelson Mandela wavalelwa khona iminyaka emininzi ngexesha lobandlululo. Abakhenkethi bafuna ukufunda ngakumbi ngembali yaseMzantsi Afrika kwaye ukuva imbali abantu abathile apho kubanceda baqonde ukubaluleka kwenkululeko kunye namalungelo abantu.

Abanye abaqhubi abaliboni ubaluleko lokuqhuba ufake ibhanti lokhuseleko. Into ukutsho ukuthi abafundisekanga kakuhle ngoba ibhanti lokhuseleko linceda kwiingozi, linceda kwiinto ezininzi odibana nazo endleleni. Abanye ke xa bengalinxibi bathi abakhululeki xa bengalinxibanga, nalapho ke kukogeza nje oko.

Kukuhlala uphephile ngamaxesha onke , uhlale uqaphela uqhube ngokufanelekileyo endleleni.

Ilizwe lokuqala endinganqweneliyo ukuya kulo yiBrazil ngoba kuthiwa ubundlobongela bunintsi kakhulu. Olwesibini ngala mazwe alapha eAfrika, iEthiopia namanye ngamanye anga ahlelelekileyo kwindlela yeikhonomi ngoba ke kuba ke mna ke andinokwazi ukumelana neemeko ezinjeya ngolwaa hlobo.

Abantu abaninzi besilela ekugcineni iimoto zabo nje ngamaxesha amaninzi babethwa ziindleko, abanye kukungakhathali. Ngoko kubalulekile ukuthi imoto igcinwe ikwimeko efanele ngoba iyakubangela iingozi okanye ime ingaphinde ilungele ukuba sendleleni, uqale phantsi ukusokola uba mawuyilungise.

Mfondini, le nto uyenzayo asilungelanga singabanye ngoba sineempilo ezinkenenkene. Ndikule ndawo nje ndinesifuba, andiyamkeli into yomntu otshaya ngaphambi kwam. So ndiyacela ke ngesihle, mnakwethu, ukuthi uyeke ukutshaya, utshaye xa sesihlili emotweni. Noko kuza kubonakalisa imbeko ngoba kukho nabantwana abajonge esi simo usenzayo.

Ukuba ndingadibana nabahlali singathetha ngezinto ezifana nokulungiswa kwendlela yerenki, ukubekwa kweendawo zokuhlala abantu abalinde iiteksi nokunyuswa kokhuseleko ngamapolisa okanye ukhuseleko lwabucala. Enye indlela kukusebenzisana norhulumente wengingqi kunye nabahlali ukuze kuphuculwe le ndawo.

Kubaluleke kakhulu ukufumana i-learner's licence. Ikunika umdla wokokuba mawuqhube ube ngudrayiva ukwenzela ube nelayisensi, ube ngomnye wabaqhubi bendlela.

Ndicela uxolo kakhulu, ndiyavuma ukuba kube yimpazamo yam ukufika emva kwexesha rhoqo. Bendingacingi ukuba into leyo ichaphazela abanye kodwa ngoku ndiyayiqonda indlela eniyivangayo. Ndiyazimisela ukulungisa le meko, ndiza kuzama konke okusemandleni am ukuqiniseka ukuba sifika kwisigqibo esifanelekileyo nangethuba emsebenzini. Enkosi.